Iiepu zokuthumela imiyalezo efowunini zenze kwalula ukuba abantu bancokole nabantu babo. Ezi epu zenze kwalula ukuba abantu bakwazi ukuthumelelana iividiyo, ii-pictures kwakunye nemiyalezo rhoqo.

Ndicinga ukuba abantu abanintsi benza uxhaphazo lweintanethi ngelixa esenokungayenzi loo nto ebomini bokwenene ngoba bacinga uba into yokuba bazimele ngapha kwezikrini zeefowuni okanye zee-laptop nekhompyutha zabo. Ndicinga ukuba baqhubekeka besenza uxhaphazo lweintanethi ngokuba amaxhoba aye angazi phambili uzokuthetha kuba besoyika ukuhlazwa okanye ukungafumani ncedo luya phi ngoxhaphazo lweintanethi.

Ndicinga ukuba iinkampani zeefowuni zingaphuhlisa ii-software zazo ukuba zikwazi ukumamela nokuva imiyalelo yesiXhosa nezandi zesiXhosa ezahlukeneyo. Ndicinga into yokuba ii-software zeefowuni esiziphathayo zingalungiselela ukuba iifowuni zikwazi ukuva nokulandela imiyalelo yesiXhosa.

I-smartphone singabakhohlisa abantwana ngokuthi sibavezele imixholo engafanelekanga ukuba abantwana bayaxhamla kuyo. I-smartphone singaveza ubundlavini beintanethi, siveze abantwana kumarhamncwa akhoyo kwi-intanethi kwaye esi smartphone singenza abantwana bahlale bejonge izikrini zefowuni bangazenzi ezinye izinto ezibalulekileyo ezinokuphuhlisa nokukhulisa iingqondo zabo.

UYouTube yindlela elula onokufumana ngayo umculo kunye nemiboniso yakudala. UYouTube ungachwetheza nje amagama ambalwa uze uwufumane umculo lowo uwufunayo. USpotify yena udume ngesawundi yakhe enomgangatho kwaye udlala imiculo edlalwayo, kodwa kuSpotify akululanga ukuba ufumane umculo owufunayo. Njengokuba kuYouTube uchwetheza nje amagama amafutshane ukuze uwufumane umculo lowo uwufunayo msinyane, kuSpotify kufuneka wazi umculi nengoma ukuze uyifumane ingoma leyo. Ngoko ke nguYouTube ophumelelayo.

Ungasebenzisa ifowuni yakho ukustrima umdlalo lowo. Ungasebenzisa iindawo ezifana no-DStv Stream okanye uSuperSport okanye uYouTube ukubukela umdlalo lowo efowunini yakho.

Ngenye imini ndandizama ukuaphulowuda i-assignment yam kwiwebhusayithi yesikolo wacima umbane, nto leyo eyenza ukuba neWi-Fi icime. Ndaye ndakhawuleza ndayokuthenga idatha efowunini yam kuba ndandicinga ukuba ixesha lokufaka i-assignment luzade luphelelwe. Ngokukhawuleza ndafaka idatha ndaze ndakwazi ukuthumela ii-assignment yam.

Awunaso isizathu sokuba ulinde ixesha elide okanye uhambe umgama omde kuze ufumane okuya ethunjeni. Ingaba ufuna ukumnandisa umlomo wakho okanye ufuna ukutya into eza kuhluthisa? Khawuleza jikela ikona uze kwaMama Uyandichaza uzowutya igwinya elimnandi elicozisa amathe. Ngexabiso nje elifikelelayo ungafumana igwinya elikhulu eliza kuhluthisa. Khawuleza engekapheli, ungaphoswa ngamagwinya acozisa amathe.